Thulaganyo e ntšha e nka e tlhamang fa ke ne ke le modiredi wa seromamowa, mo lefelong la rona, nka e bitsa tsa bašwa. Nka rata go dira thulaganyo e ntseng jaana gonne mo motseng wa rona wa South Africa, bašwa ba aparetswe ke mathata a le mantsi tota. Ga ba na ditiro, ba wele mowa, ba bangwe ba e tsaya maphelo a bone, ba bangwe ba na le malwetse a tlhaloganyo a a tshwanang le depression. Nka rata go dirisana le batho mo setšhabeng ba ba nang le dikgwebopotlana, ba ba berekang mo mafelong a mantsi-ntsi, ba na le maemo a kwa godimo mo ba dirang teng. Gore batle ba tle go rotloetsa bana, ba tsenye tshepo mo maphelong a bana bano. Nka ba mema, gongwe go nne le matsatsi a a tshwanang le di-fun day, mo re ka kopanang re be re ja go nna le boitumelo.

Fa ke na le megala e fositsweng, ke lebelela pele gore e tswa fa kae. Ke o feng o botlhokwa, mme ke kgone ke letsetse ba ba botlhokwa pele, gonne ka dinako tse dingwe megala e fositsweng, e tswa kwa ditsaleng. Ka dinako tse dingwe, e tswa kwa mafelong a a tshwanang le kwa tirong ya gago kgotsa gongwe o senkana le tiro, go na le megala e o e fosang ya kwa di-company-ing tseo. Ke ka moo go leng botlhokwa go lebelela pele, gore ke e feng e botlhokwa, o be o letsa jalo le jalo.

Dipolatefomo tsa dikgang tsa digital-e mo Aforika Borwa, di a tlwaelana tota, ebile di tsamaya le diphetogo ka mo go ditaba di tlisiwang teng mo setšhabeng, gonne kgale se le, re ne re na le dikuranta mo re balang teng, re kgona re di reka mo mafelong a farologaneng. Fela gone jaanong, re a kgona gore nako nngwe le nngwe, re lebe mo megaleng ya rona gore re tle re kgone go senka dikgang, re kgone go bala dikgang, re di bale di sa le dišwa, di fetsa fela go diragala, go na le gore o emele letsatsi le le latelang gore o kgone go bala dikgang tseo.

Go romelana melaetsa le ba lelapa, go botoka go feta fa o letsa gonne thomelo ya molaetsa e kwa tlase ka tlhwatlhwa go na le go letsa ka mogala.

Lantlha fa ke ne ke nna le mogala wa letheka, ke bone botshelo bo le botoka tota, gonne ke ne ke kgona go letsa gongwe le gongwe kwa ke leng teng, go sa tlhoke gore ke tsamaye ke batlane le megala, e e tshwantseng ke tsenya madi mo go yone, ke tle ke kgone go leletsa ba ke ba batlang. Kgotsa fa ke solofela mogala go tswa go mongwe, go ne go sa tlhokege gore ke eme go fitlha, ke fitlha kwa ke nnang teng gore ke kgone go amogela mogala o. Botshelo bo nnile botoka tota-tota le dilo di kgona go diragala ka bonako le melaetsa e fitlha ka bonako.

Go dira bonnete ba gore ke na le kitso e e lekaneng ka tsa bosa le ditiragalo tse di amanang le climate-e, nka dira bonnete jwa gore ka metlha yotlhe ke na le seyalemoya. Ke se dirise gonne ka dinako tse dingwe, dilo tsa digital-e di na le go kgaoga mo kgolaganong kgotsa yona network. Ka jalo, fa e kgaogile go ka nna bokete go ka nna le tshedimosetso, jaanong seyalemoya sone se na le bonnete ba gore ka dinako tsotlhe se a tshameka. Fela dilo di le pedi tseno di ka diragala gonne fa o se mo lefelong le le go kgontshang gore o nne le seyalemoya, o ka kgona gore o dirise tsone dilo tsena tsa digital-e gore ka dinako tsotlhe, o nne o le mo kitsong ka dilo tsa bosa le dilo tse di amanang le climate-e.

Seabe se se ka nnang teng, se se ka dirang gore go nne bonolo tota gore batho ba kgone go ithuta mo mafelong a farologaneng, ke fa go ka nna le mafelo a na leng selo se re se bitsang ka sejatlhapi Wi-Fi ya mahala, gore batho ba kgone go tsena, ba dirise tsona di-computer-a, ba tsene mo internet ba kgone go ithuta, ba kgone go buisa. Gonne malatsi ano, mesebetsi ga e yo, batho ga ba na madi, mme dituelo tsa internet, di kwa godimo e le tota, ka jalo go ka nna botoka thata fa batho ba ka thusiwa ga go ka nna le mafelo a nang le Wi-Fi ya mahala.